Tshepo yona ha e sa le yo, haholo ha re sheba diketsahalo tsa matsatsi ana. Bakganni ba dibese matsatsing ana ha ba sa nka kgefu ha ba le maetong a malelele, ba tsamaisa baeti. Hona ho ba ka dikotsi tseleng, mme ha re shebisisa ke dikotsi tsa dibese ho feta tsa makoloi tse bang teng.

Lebelo le behetsweng makoloi a rona ke le bona le lokile haholo hobane sena se etsa hore dikotsi tsa mmileng di se be ngata, mme batho dule ba bolokehile. Koloi e nyenyana e dumelletswe ho tsamaya, sixty kilometers per hour. Mme diteraka di dumelletswe ho tloha ho eighty kilometer ho isa ho hundred kilometre. Mme sena se ya ka hore ke mofuta o fe le hore e tshwere diphahlo tse jwang.

Sena ke bona se sa loka le hona ho tshwanela hobane ha se Soweto fela e ileng ya anngwa ke nako eo ya kgethollo. Nka qolla sebaka se kang Sharpville. Ke sona sebaka seo ke bonang se tshwanetse e bile se loketse hore matjhaba a ka etela ho sona hobane diketsahalo tse ngata, tse soto, tse mpe di ile tsa etsahala ho sona. Mme sa ameha haholo.

Tshebetso ena e-hailing ha ke bone e sebetsa makeisheneng a manyenyane moo ho se nang batho hobane bakganni ba ditekesi ba tlo qetelletse ba lwantsha batho bana ba e-hailing hobane ba nahana ba ba nkela batho. Le hape ka lebaka la hore nakong eo re phelang ho yona diketsahalo di ngata tse mpe tse etsahalang. Batho ba a bolawa. Ba a rape-wa. Ba nkelwa dintho tsa bona. Ha ke bone e tlo sebetsa kapa hona ho tswella batho ba rona molemo. Ke kotsi feela eo ke e bonang ka yona tshebetso ena ya e-hailing.

Sena se bakwa ke tiehiso ya makoloi ana a dithuso tsa pele. Makoloi ana ka nako eo a bitswang ka ona ha fihle ka yona nako eo, ba fihla ka morao ho nako. Mme sena se etsa motho a qetelletse a lahlehetswe ke bophelo. Re ka thibela tsena tsohle ha ekaba ha makoloi ana a thuso ya pele a bitswa, a tle ka potlako. A seka diehisa. Mme sena se ka thusa ho boloka bophelo ba motho e mong.

Kurr, Kurr, Kurr. Kurr, Kurr, kurr. Hello ke ne ke kopa ho fetisetswa ho makoloi a dithuso tsa pele ya baoki. Tshwara jwalo, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting. Hello, re ka o thusa kang? Dumela, monghadi. Ke ne ke kopa ho thuswa ka thuso ya pele. Ho na le nkgono eo ke dulang le yena haufinyana. O hloka koloi ena ya bakudi. O tshwarehile. Ne ke kopa le tle le mo potlakisetse. O dula mane sebakeng se bitswa Masanteng, nomorong ya one, two, three, four. Ka seterateng se bitswang ka hore ke sa Nketseng. Ke tla lebohela thuso ya lona ka potlako. Ke a leboha.

Sekolong sa ho kganna re a rutwa re le batho hore koloi re tlameha ho paka jwang. Empa feela e le rona batho ba ratang ho iketsetsa ka boithatelo. Ha o tlo park-a koloi ya hao, o tshwanetse ho hopola ho sheba diipone tsa hao pele o ka kena. Ha o tla o atamela parking, o tlamehile o etse bonnete ba hore koloi ya hao o e kenya hanyane hanyane, hanyane. Ho fihlela o kena meleng. Ha o so o le moleng o etse bonnete ba hore koloi ya hao e pakile, e tsepame. Mme ho sena di-obstacle kapa hona ho sitisa sebaka se seng.

Ke hopola ka leleng la matsatsi ke etela toropong e nngwe mme ha ke fihla moo ke ne ke sa tsebe hore ke tshwanetse ho nka ditekesi di fe. Ka lehlohonolo, ka teana le molaodi wa ditekesi. Mme a nthusa ho fumana tekesi e tshwanetseng hore ke e palame. Ha a ka etsa seo fela, o ile a ba a nthusa ho nkela dithoto tsa ka a di kenye ka taxi-ng a ba nna a ema ho fihlela taxi e tsamaya ho etsa bonnete ba hore ke palame.